Ke ne ke tla re ho lokela hore batho ba be ba etse dintho tseo ba di ratang. Tseo ba ka di etsang ka nako ya bona. Ha ho sena mesebetsi eo ba e etsang, hwa lokela hore ba be le tsona e le hore ba tsamaise nako ya bona ka tsela e nepahetseng. Ntho tseo e ka ba ho jaefa, mohlomong ho bina, ho bala, ho ngola. Ke ntho tseo ba ka di etsang ka nako ya bona. Eo ba sa sebetseng ka yona, hape e ya thusa hore batho ba se ke be ba ba le kgatello ya maikutlo.

Di-game tse ding o lefa feela ha o e kenya mohaleng wa thekeng. Ha o e kenya game mohaleng wa thekeng wa lefa. Ebe wa bapala mahala. Di-game tse ding di ka tsela eo, empa tse ding wa lefa le ha o ntso bapala jwalo. Ke nahana batho ba bapalang di-game ba lokela ho reka data e ngata haholo. Ba ka reka mohlomong data ya makgolo a mahlano. Tjhelete enono e ne e ka thusa haholo ka dintho tse hlokahalang ka tlung, jwalo ka bo dijo jwalo ka motlakase. Ntho tsa bohlokwa ka tlung.

Ke nahana hore potsong ya hore o tla arabela jwang, o ka hlalosa hore mohlomong ha wa ka wa ikwetlisa ka tsela e nepahetseng, kapa mohlomong o ile wa eba le dintho tse itseng tse ileng wa di tse ileng tsa o sitisa, mme wa di qoba, eh, wa di qojwa. Wa bua ka tsona, wa hlalosetsa babohi. Ntho e nngwe e lokelang hore e etsuwe ho thusa batho ba hlotsweng papading. Ke nahana hore ba hloka tshehetso ya maikutlo, batho ba tla bua le bona ba ba behe hantle hoba ekaba ntho e bohloko haholo kamora hore o lahlehelwe.

Ke nahana ho lema ke mokgwa o motle wa ho ikwetlisa. Ebile ke mokgwa o nepahetseng haholo. Ke tsela e hantle hobane ho otlolla mmele ha o ntso o etsa o tshwere ntho tse ding tse sebetsang ho otlolla mmele ka tsela eo. Hape ho nahana ho tibisa maikutlo mono temong ya hao hore na o lokela ho etsang o etseng o etseng. Ke ntho e hantle eo e ya ho ikwetlisa. Ke tsela e hantle ya ho ikwetlisa le ho sebetsana le maikutlo ka tsela e nepahetseng.

Ho molemo haholo ho ikwetlisa. Ha o ikwetlisa wa natlafala mmeleng. Boikwetliso ha bo natlafatse mmeleng feela, empa le maikutlong bo hantle, bo lokile. Bo loketse maikutlo mme hape nna ke ka le hlalosetsa ka nna ka ha ke ikwetlisa. Boikwetliso bo nthusitse hore ke qobe mafu a itseng. Bo nthusitse hore ke dule ke tiile, mmele wa ka o dule o tiile le masapo. O nthusitse hape ho ba le maikutlong ke dula ke le ka tsela e lokileng.

Ekaba hobane re na le tsela tse hantle ebile di le bolelele bo hantle ba hore batho ba ka matha. E kaba mohlomong dibaka tseno tseo mathelwang ho tsona ke tse loketseng, tse lokisitsweng hantle ka nepo. Ka moo ho loketseng hore ho be ka teng. Ebile batho ba di-marathon ba di hloka ka tsela eno.